Ngingazizwa ngidumele kakhulu njengoba ngingeke ngisayithola lenzuzo ebengiy'misele ngokuthi ngiyithole njengoba bengitshale imali yami kwi-akhawunti ye-forex.

Umehluko oyinhloko ukuthi i-overdraft ivumela umuntu uba adlule imali ekhona kwi-akhawunti yakhe ebhange ngesikhathi esifushane, kuyilapho isikweletu esivamile sinikeza, sinikezwa njengenani elithile lemali ebibolekiwe isikhathi eside. Lokhu kuhluka kungathinta isinqumo somuntu ngokuya ngezidingo zesikhashana, overdraft, noma izinhlelo zesikhathi eside, isikweletu.

Ngafaka isimangalo somshwalense ngemuva kwengozi yemoto, inqubo yaba ukugcwalisa ifomu, ukuhambisa ukubufakazi, izithombe, nepolisa report. Kwabe sekulandelwa ukuhlolwa, nenkokhelo phakathi namaviki amabili.

Ngashayeka futhi ngadumala lapho, ngiza ngokwehla kwenzalo, ngoba bengithembele emalini ebuyayo. Manje sengizizwa ngithungathekile futhi ngicabanga ukuhambisa izimali zami ebhange elinikeza inzalo engcono.

Ukucabangela umshwalense wempilo, kwangigcwalisa umuzwa wokunakekela ngoba ngiyazi ukuthi uma kwenzeka okungalindelekile, umndeni wami uzoba nokuvikeleka kwezimali futhi angisoze angisoze wasala dengwane.

Lokhu kunginika umuzwa wokuthola nokulawula ngoba ngiyakwazi ukuhlelela konke ngendlela engiyithandayo, futhi ngisindise umndeni wami engozini yokuxineka. Yebo, ngingakwenza ukuzihlela, ukuze ngiqinisekise ukuthi izifiso zami ziyahlonishwa.

Ngikhetha inkundla yemali yeselula ngokuya ngezinkokhelo eziphansi, ukuphepha, nokusebenzisa okululu ukuze ngilondoloze imali, futhi ngiyithumele kalula ngaphandle kwezinkinga.

Ngingathi kuye, ngiyacela uwucabange kahle umshwalense womngcwabo, uwusizo, awusizo kuwe kuphela kodwa usiza nathi esizokushiya. Uyasisindisa ekuhlanganeni imali ngokushesha ngesikhathi sobuhlungu futhi uqinisekisa ukuthi sikuhloniphe ngendlela ofanele.

Ngidumele futhi ngikhathazekile ngoba benginethemba lokuthola ikhava engabizi, kodwa isisimo sezempilo sishintsha konke, manje sengisaba ukuthi ngeke ngikwazi ukukhokha njalo noma ngingatholakali nhlobo.

Kufanele ahlole isizathu sokuboleka, amandla akhe okukhokha, izinga lenzalo, imigomo yokukhokha, kanye nomthelela ongabakhona kwezezimali zakhe zesikhathi eside, long-term.

Ngizizwa ngiwufeza umgomo omkhulu wokonga ngigcwala ukuzethemba. Kodwa, ngesikhathi osebenza ebhange, echaza izinhlawulo zokuhoxa ngaphambili kwesikhathi. Ngaba nokukhathazeka ngoba ngakuzwa sengathi ngizovalelwa ngaphandle uma kudingakala imali ngokuphuthumayo.

Ngigxila kokubili, ngibheka izinga lenzalo ukuze ngiqonde izindleko zangempela, futhi ngibheke izinkokhelo zonyaka ukuze ngibone umthwalo wonke, ngibhalansisa ukubala izindleko eziphelele ukuze ngikhethe inketho engabizi kakhulu.

Kwakulula futhi kusheshisa ukuthumela imali, ikakhulukazi lapho izikhungo zebhange zingekho kalula. Ngazizwa ngikhululekile futhi ngithembekile.

Kungase kuzwakale kuwumthwalo ongadingekile ngoba izinkokhiso zonyaka zengeza ezindlekweni, kodwa uma imali ezengeziwe zisiza kakhulu, ngingase ngibone ukuthi kuyafaneleka ukukhokha.

Ukuthola amadokhumenti kwabanzima kancane ngoba kudinga isikhathi nomzamo. Kodwa ngazi ukuthi kubalulekile ukuze ngifake isicelo se-UIF. Ukushesha kwangiduduzisa ngoba kwakungisondelisa ezixazululweni zesimo sami.